Dumelang, ke le founela mabapi le data eo ke fetsang ho e reka ya mashome a mararo. Ke tshwenyehile haholo hobane ke bona e e fedile pele ho nako ya teng. Jwale ke ne ke batla ho utlwisisa hore na lebaka ke eng ha e fedile ka nako eo?

Tsela e ke nahanang hore re ka boloka data ka yona, ke ha re ka reka Wi-Fi router. Hobane o e patala ha nngwe ka kgwedi. Mme le kgona ho e sebedisa ntlo k aofela. Haebe ba lelapa le le bahlano, le kgona ho e sebedisa le le bahlano. Mme ke yona tsela eo ke nahanang hore re ka boloka tjhelete e re e sebedisang ho reka data.

Nna hore ke fetse beke ka data ya ka. Ke etsa bo nnete ba hore ke reka data e ngata e tlang nqobang beke ka ofela. Neng neng ke reka data e etsang kgwedi hore ke seke ka dula ke reka data letsatsi le letsatsi. Ke seke ka senyehelwa le ke tjhelete.

Nna ke reka di-data bundle tsa ka mohaleng. Ke reka airtime pele ke be ke reka data bundle ya ke sebedisa sa MTN. Ha ke rekile airtime ya fifty ranta ke kgona ho kereiya ten gig ya data bundle.

Ka mokgo theko ya data e ntse e ya hodimo ka teng. Ha ke nahane hore ke tla kgona ho reka data kgwedi le kgwedi. Ke nahana hore dikgwedi tse ding ke tla bua le batho, ke tla reka di-minutes hoba tsone tsona ha di turu jwalo ka data, mme ke tla ho founela batho. Ke tla reka metsotso ke founele batho. Hobane theko ya data ka nnete e se e le hodimo haholo.

Dumela, ke ne ke founa mabapi le molaetsa o ke o thotseng wa hore data yaka e tlo fela hara mpa bosiu. E ne ha ke soka ke e sebedisa. Ke ne ke botsa hore na ho ka se tjhetjhisiwe nako eo data yaka e tlo fela ka yona hoba ka nnete ha ke soka ke e sebedisa?

Mmuso ke nahana hore o ka thusa setjhaba ha o ka ba kenyetsa di-Wi-Fi tsa mahala. Hore re tle re tsebe ho ho ho di sebedisa hore re seka reka data. Hobane ka nnete data e se e tura haholo. Ke nahana hore mmuso ha o ka re thusa ka di-Wi-Fi e re kenyetse dipalo e ka jarete e nngwe le e nngwe e be e kenya Wi-Fi hore re kgone ho ho sebedisa tsone.

Ke nahana ho reka motjhini oo wa data, airtime le motlakase. Ke motjhini o le mong mara o etsang mesebetsi e mengata. Kapo le rekisetse batho data ka app-eng ya ka ya banka founung ya ka. Bona ba mpha tjhelete, nna ke ba rekela airtime kapa data tseo ba di batlang.

Ngwanaka, data e tura ha bohloko. Ke kopa hore o tlohele taba ya hore ha o nkile mohala wa ka o bo sebedisa data hobane nka se dule ke sebedisa tjhelete e ngata, ke senya tjhelete ke reka data. Hobane ka nnete e tura haholo. O ha o bapala, o tlohelle ho sebedisa data kapa o tlohelle ho bapala ka mohala wa ka.

Ke fetsa ho reka data monana. Ha ke fetsa ho e kenya, ha e bue hore ke ke e kentse. Ha e kenye le molaetsa o bontshang hore ke e kentse. Ke kopa ba le mpolelle hore na e sebetsa jwang data ya lona. Kapa o shebe dinomoro motjhining wa hao hore na data eo e kentswe kapa jwang.

Ntho ya pele e ke tlo e etsa mohaleng wa ka, ke ho sheba di-email ho ba ke tsona tse kenyang melaetsa e bohlokwa haholo. E be ke fetela WhatsApp ke sheba melaetsa e batho ba nromelletseng yone e bohlokwa le Facebook.

Dumelang, ke founile mabapi le data e seng e fela ka pele ho utlwisang bohloko. Re reka data ka tjhelete e ngata ya rona, mme data ena ha e nke nako e kae e tlabe e se e fedile. Ke kopa le etseng ke kopa le etseng leano la hore na data e re nka ka nako e telelenyana jwang. Ho ba ka nnete re sebedisa tjhelete tse ngata haholo. E seng moo re ka se hlole re rekile data mme kgwebo ya lona e tlo wela fatshe, e tlowa.